Abantu mabadlalele kude kuma-akhawunti, amatyala. Ukuba uzibhaqe sowuphakathi xa uvule i-akhawunti yempahla thatha iimpahla ezincinci kwaye ubhatale leyo mali, ngoba xa ungabhatali imali izonyuka, izozala. Ukuba ngaba uvule i-akhawunti yokuboleka imali, thatha encinci imali uyibhatale. Ungazifumani sowubhatala imali enintsi, izizumbulu zemali ngenxa yoba awubhatali.

Zaze zambi iindaba nindixelele zona, bafazi. Besigqibe kakuhle ukuba imali iza kum. Niyisebenzisa njani imali ekungayiyo eyenu? Ndiza kuzithini ezi ngxaki bendizibekele le mali? Ndiyaphuma ke mna emgalelweni. Naze nandenza, yaze yabuhlungu intliziyo yam, ndaze ndakhathazeka. Ndiza kubathini abantu ebendibathembise ngale mali kuba ndisazi uba ndizawufumana imali? Ezi ngxaki zona bendizibekele le mali zona ziza kuncedwa yintoni? Kufuneka xa uthembise umntu ngento ube nobunyani, akubobunyani obu nibenzayo.

Ndingafuna ukwazi ukuba kutheni isicelo sakhe sikhatyiwe yibhanki. Enye into, unawo na amanye amatyala angakawabhatali. Enye kukuthi uzokwazi na ukubhatala imali le ndiza kumnika yona ngokwesivumelwano sethu ngexesha esivumelana ngalo.

Ishishini elingaphumelela kule ndawo ndihlala kuyo lishishini lempahla. Ngoba abantu abalifumani ixesha lokuyothenga iimpahla kodwa bayayithanda ifashoni, nabantwana babo bayazithanda iimpahla ezintsha.

Bantakwethu, le ndibano ndiyibizileyo bendiza kucebisa senze umgalelo wokutya. Kodwa siza kudibanisa imali, sohlulelane xa kuphela unyaka. Umntu ngamnye bendicebisa akhuphe amawaka amabini. Le mali iza kusinceda xa umntu enengxaki uyakwazi ukuzoyiboleka ngenzala encinci. Enye into kukuba xa sisohlulelana ngale mali ukuba umntu akafuni ukuthenga ukutya angenza njalo, uvumelekile ngoba yimali yakhe.

Izinto ezinokubangela ukuba umntu abe namanqaku etyala aphantsi kukungabhatali. Okanye kukungabhatali ngexesha enivumelene ngalo neso sitolo uthathe iimpahla kuzo. Nokugqithisa iinyanga, ungabhatali kule nyanga ubhatale kwenye.

Inyathelo endingalithatha lokuqala. Ndingahamba ndiye kulo mntu aqeshe indlu yam ndimxelele ukuba ndicela andiboleke indlu ngoba yena akayibhatali. Kwaye bakhona abanye abantu abadinga indawo yokuhlala abazondibhatala ngoba nam ndiyayidinga imali. Emva koko ndiye kwiinkundla zamatyala amancinci ndiyommangalela.

Okokuqala, uyakwazi ukuthenga naphi na apho ufuna khona, konga ixesha. Uyakwazi ukuqhathanisa amaxabiso ezinto. Kulula nakubantu abakhubazekileyo ukuba bathenge izinto abazifunayo bengacelanga mntu ukuba abayele kweso stolo.